Ukuhlukunyezwa kumakhasi onxibelelwano, u-cyberbullying ukutsho, kwandishiya ndidandatheke kakhulu emoyeni. Kuba okokuqala, ndandingakulindelanga ngoba ndandincokola nabahlobo bam bakumakhasi onxibelelwano ngesiqhelo ngezinto esihlala sincokola ngazo. Azange ndiyilindele eyoba ndihlukunyezwe kangangoba yandikhathaza yandenza ndangazithembi ndaphelelwa kukuzithanda. Ndaba noloyiko lokuba ndiphinde ndibonakale kumakhasi onxibelelwano. Oko kuhlukunyezwa kwandenza ndakhe ndahlala ixesha elide ndinqabile kuba ndingayazi uba ndingaphinda ndihlukumezeke nini na okanye ndingaphinde ndithi xa ndingena kumakhasi onxibelelwano, ndiphinde ndibe lixhoba lohlukunyezwa kusini na.

Isizathu endizicingayo esibangela uba abantu bakhethe ukumamela iindaba kunomathotholo kunokuzibukela kumabonakude kukuba ngamanye amaxesha iindaba ziba nemiba emanyukunyezi nenamasikizi ekuba nzima ukuba abantu bazi bukele kumabonakude kuba zabaphatha kakubi ngokwasemphefumlweni. Ngako oko baye bafumanise ukuba kungcono ukuba bamamele kunomathotholo kunoba babukele kumabonakude, apho bangazubona mifanekiso imanyukunyezi ezawuba phatha kakubi emphefumlweni.

Indlela umntu khusela ngayo koozingela ichele kukuba enze uphando ngokoba abanye abasebenzi bamakhasi onxibelelwano bebika ukuba benze njani ze babaqaphele oozingela ichele. Ukwenza uphando ngendlela abenza ngayo oozingela ichelele namaqhinga abaye bawasebenzise ukuze ukwazi ubabona besekude namaqhinga abo, ukwazi ukuzikhusela kubo, ukwazi nokubaphepha.

Iingenelo ezazikhona ngelaa xesha ootitshala ababeqhagamshelana nabafundi ngeefowuni zabo kukuba abantwana babehlala endlini bekwazi into yoba benze umsebenzi wesikolo behleli endlini bekhuselekile, bengekho sesichengeni sokuba bafumane i-COVID. Kwakhona babefumana ixesha elaneleyo lokuba uba xa begqibile ukwenza umsebenzi wabo wesikolo, bakwazi intoba benze imisetyenzana yabo elapha endlini kungakhange babe bayaphuma ukuya esikolweni bashiye amakhaya abo.

Xa urhulumente enokwenza iindawo zikawonkewonke ezilokishini apho uluntu lungangena lufumane iWi-Fi, abafundi bangatsho babe namathuba amaninzi naphangaleleyo okuba enze uphando ngezifundo zabo. Kwaye akwazi ukwenza imisebenzi abayinikiweyo ezikolweni bengakhange babe bangene ezindlekweni zokuba kufuneke bathenge i-airtime okanye bathenge idathao okanye kufuneke bakhwele baye edolophini apho iWi-Fi ifumaneka lula khona.

Iindaba zobuxoki endandikhe ndaziva kumakhasi onxibelelwano kukuba kubikwe ukusweleka komnye woosaziwayo. Loo nto leyo yabangela into yoba abathandi nabalandeli baloo saziwayo banxunguphale kakhulu bakuva udaba lokuba ulishiye eli. Kanti ethubeni kwaye kwafumaniseka into yoba ayikho loo nto leyo, akaswelekanga lo esaziwayo, nto nje kufumaniseke into yoba kukho abantu abangamthandiyo abaye babona ukuba mabasasaze ezi ndaba zoba akasekho. Loo nto leyo yaye yandiphatha kakubi kuba ndacingela usapho lwakhe uba xa lunova olu daba loba usaziwayo abamthandayo akasekho abe esaphila, kumele uba loo nto leyo yabaphathi kakubi belusapho.

iWi-Fi yasimahla inganabo ubungozi ngohlobo lokuba oozingela ichele abaye baxhaphaze abantu ngokwasezifowunini nangakwi-intanethi bafumana ithuba longena bebe iinkcukacha zabantu ezifowunini zabo, apho baye bakwazi nokuba iimali zabantu ezibhankini zabo. Iindlela zokuzikhusela ukuba umntu angangeni kule ingozi kukuba asebenzise izikhuselimagama ekuthiwa ziiphasiwedi eziluqilima ezingenawukwazi into yoba zifumaneke lula ukuze ulwazi iinkcukacha zakhe umntu lowo kube nzima uba bazifumaneke koozingela ichele.